Dziṅwe khaedu dzine dza vha hone dzine vhathu vha khou ṱangana nadzo ndi ṱhaela ya dzi kiliniki dza muvhuso dzine dza tea u vha hone vhuponi. Vhathu vhanzhi vha ya kha kiliniki i ne ya vha i nthihi kha vho vho vhupo hune vha vha hone, hune wa wana vha vhanzhi. Hune vha sala vha so ngo thusaleya musi vha tshi nyaga u ita dzedzo dzi ndingo dza u kona u vhona uri vha nayo i yo cancer naa.

A thi vhoni zwo fanela uri vhathu vha sinaho dzi thanziela vharengise dzi shumiswa zwo mitakalo kha na mishonga nga uri heyo mishonga i vha i so ngo tsireledzea uri vhathu vha i shumise. Zwi nga ḓi itea uri vha tshi i shumisa vha nga lovha nga uri hu vha hu so ngo itiwa dzi ndingo dzo fanelayaho.

Masiandoitwa a u shandukisa madokotela musi u tshi khou ṱola ndi a uri u sala u tshi ṱangana na madokotela maṅwe a ne a si madokotela a vhukuma, hune vha nga u nwalela na mishonga i si yone wa sala u so ngo lafhea kha zwe wa vha u khou ṱoḓa thuso khazwo.

Nṋe ndi vhona vhatholi vha sa ṱhogomeli mitakalelo ya vha tholiwa vhavho nga uri vha vha shumisa dzi awara nnzhi hune vha tshi tshaisa vha wana uri vha vha vho neta vha si vhe na tshifhinga tsha u ita nyonyoloso.

Kha vhupo hune nda vha khaho vhathu vha tshinnani a vha khou ṱhogomela mitakalo yavho nga uri a vha yi vha ṱola mitakalo vhuongeloni, honeha zwine vha ita, zwine vha ḽa na zwine vha nwa a zwiṱuṱuwedzi mutakalo wavhuḓi.

Ndi nga mu eletshedza uri a ye vhuongeloni a yo ṱola uri hu kho itea mini kha muvhili wawe nga uri hu na masiandaitwa a ne a nga vha hone kha vho vhu vhulwadze vhu ne vha khou mu ḓela ane hu nga vha hu u shata kana hu u lovha nga vho vhu vhulwadze vhu ne vha khou mu ḓela.

Zwine nda zwi ḓivha nga tshitshili tsha HIV, ndi zwa uri tshitshili tsha HIV tshi ṱhasela zwi no vhidzwa CD four count ya muvhili zwine zwa itisa uri muvhili u si kone u lwedzana na malwadze a ne a ṱhasela muli muvhili.

Ndi vhona tshumelo ya ambulance i ya vhuḓi nga uri ambulance i ya kona u shuma nga tshihaḓu, hune i ya kona u swikisa vhalwadze vhuongeloni nga tshifhinga tsho fanelaho.

Zwine nda nga zwi ita u ḓi wana ndi sa khou gavha tshitshili tsha HIV ndi uri ndi si fare zwilonda kana malofha a vhathu. Tshiṅwe hafhu ndi u ḓi wana ndo tsireledzea kha muthu a ne nda khou ṱangana naye tshihulwane na u dzulela u ṱola kiḽiniki, u ṱola uri HIV ndi nayo kana a thi nayo naa.

Ndi nga mu tsivhudza uri huna vhuteamiṱa vhunzhi hune a nga hu dzhia ha tshifhinga tsho lapfaho u fhira hune a kho hu dzhia ha shishi ngauri hohu ha shishi hu nga ḓi itea ha si shume, fhedziha vhuteamiṱa ho ya ho nga u fhambanana ha miṅwedzi yo lapfaho hii, ndi hone hune a nga hu dzhia ngauri u ḓi wana o tsireledzea tshifhinga tshoṱhe.

Masiandaitwa a u pfukisela mulwadze a ne a khou tea u isiwa kha vhunwe vhuongelo, ndi uri nḓilani zwi nga ḓi itea a lovha ngauri u ḓo vha a khou tea u thusiwa kana u lafhiwa lwa tshihaḓu.

Vhaaluwa vha tea u wana dzilafho nga mahala nga uri tshelede yavho ya mundende ndi tshelede i ne vha i shumisa u ḓi tshilisa ngauri vha vha vha sa tsha shuma.

Vha nga thusa vhathu kha u khwaṱhisa uri mishonga i ne vha khou i shumisa ndi ya vhukuma, ndi uri vha ite ṱhoḓuluso kha vhathu vhane vha ḓivha nga ha mishonga, vho no nga dzi pharmacist vhane vha nga ya khavho vhane vha ḓo vha thusa. U ḓivha zwa uri uyo mushonga ndi wa vhukuma kana a si wa vhukuma naa. Fhethu hune vha nga ya hone ndi kha dzi pharmacist na mavhengeleni kana dzi pharmacist dza dzi kiḽiniki kana vhuongeloni.

Zwine nṋe nda vhona zwine muvhuso wa nga ita ndi u fhaṱa tshiimiswa tshine hone ha kona u vha na mishonga yoṱhe i ne ya vha ya ṱhogea. U itela uri arali mishonga i sa vhe i khou wanala vhungeloni, vha vhuongeloni vha a tea u vha tea u ṅwala luṅwalo uri havho vhathu vha kone u ya kha tshetsho tshiimiswa tsha uri vha yo dzhia hone mishonga nga uri i vha yo ḓala i vha i hone.

Vhulwadze ha TB vhu fhirela musi muthu a re na TB a tshi hotola kana a tshi hatsamula, vhu fhufha kha muya vha yo shatea kha vhaṅwe vhathu.

Thikhedzo i ne ya nga ṋewa kha mufumakadzi a ne a khou bva u beba, u bva kha manese na madokotela, ndi u mu thusa kha u mamisa ṅwana na u mu thusa kha u tshimbila.

Ndavhelelo dza uri ṅwana u tea u ṱhogomela mualuwa a tshi tea u khwaṱhisa uri mualuwa o ṱamba, o ḽa, o nwa na philisi, a dzi ngo fanela. Mualuwa u tea u hirelwa nese ḽine ḽa ḓo kona u ḓa ḽa muthusa kana muthusi a ne a tea u vha hone, a ne na ene a vha a mualuwa, a ne a ḓo muthusa u khwathiswa uri zwoṱhe zwine wa mualuwa a zwi ṱhoga o zwi wana.

Khaedu heinoni i vha i khou konḓa nga uri mualuwa a ne nda dzula naye hu a swika tshifhinga tshine a wana uri philisi dzine a khou dzi ṱhoga u vha a sa khou dzi wana. Zwi a konḓa nga uri wa mualuwa u sala a si tshena fhulufhelo ḽa uri u ḓo kona u lafhea kha vhonovho vhulwadze vhune a vha naho kana zwi a konḓisa uri u kone u tshila naye nga uri u vha a sa khou kona u ḓi tshilisa nge a vha na vhulwadze vhu sa koni u fhola.

Vhathu vhane vha shumisa zwa vhuteamiṱa, vha lavhelesiwa sa vhathu vhane vha vha vha khou funesa zwithu, vha lavhelesiwa sa vhathu vhane a vha nyagi u lindela tshifhinga tshone tshi tshi swika uri vha ḓi dzhenise kha zwa vhudzekani.

Vhathu vha vhuponi ha mahayani vha ṱangana na khaedu nnzhi nga uri vha vha vha kule na vhuongeloni musi vha tshi khou ṱoḓa thuso ya shishi. Lune muthu a ne a khou ṱoḓa thuso u a ḓi fhedzisela o lovha ngauri ndi ambuḽentse dza vha dzi khou dzhia tshifhinga uri dzi swike hune uyo mulwadze a vha hone. Tshiṅwe tshine tsha konḓisa ndi network ya hanefho vhupo hune vha khou dzula hone hune ya vha i khou konḓa u fara lune vha sala vha tshi wana ambuḽentse u lenga.

Ndi zwa ndeme zwa uri vha tshinnani vha ḓivhe nga ha vhuteamiṱa uri vha kone u ḓivha masiandoitwa a u sa dzhia vhuteamiṱa arali vha sa a thu u ḓi lugisela kana vha sa a thu u swika kha tsheo ya uri vha khou ṱoḓa u vha na vhana.

U ya nga ha nṋe muvhuso u a tea u vha na manese a ne a tshimbila a tshi ya miḓini ya havho vhathu vhane vha ṱhoga ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe uri vha swike hanengei ḓuvha na ḓuvha vha kone u vha ṱhogomela nga nḓila i ne vha khou tea u ṱhogomeliwa ngayo.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri madokotela a tshirema a si nee vhathu mishonga i ne a i ngo ṱoliwa nga vha rasaintsi nga uri heyo mishonga u vha u sa ḓivhi uri a vho vhathu vha nga kona u fhola naa nga heneyo mishonga kana i a ṋaṋisa aneo malwadze a ne vha vha nao.

Nṋe ndi vhona yo tea nga uri zwi vha zwi khou thusa vhasidzana vha musalauno uri vha so ngo wana vha khou ṱangana na thambulo ya u vha na vhana musi vha tshi kha ḓi vha vhaṱuku vha sa koni na u ṱhogomela avho vhana zwi tshi swika kha masheleni nga uri vho khotsi vhavho na vhone vha nga vha vha sa dzhii vhuḓifhinduleli ha u ṱhogomela vhana.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri vha ḓi wane vho tsireledzea arali vhathu vhavhili vha tshi khou ḓi dzhenisa kha zwa vhudzekani uri vha so ngo shelelana malwadze a ne vha vha nao.

Tshau thoma tshine nda nga tshi ita ndi u ya mapholisani u yo vhiga uri hu na nyimele nngede yo iteaho. Nda vhona na zwa uri vha nga kona u nthusa naa uri ndi kone u wana tshelede yanga kana zwibveledzwa zwanga. Arali hu sina zwine vha nga ita ndi a ndi a tenda mulandu kana nda tovhowa uri tshelede yanga yo lovha.

Khaedu dzine muthu a nga tangana nadzo musi a khou ḓi dzhenisa kha zwa vhuteamiṱa, ndi zwa uri muvhili wawe u ḓo shanduka tshine tsha vha hone ndi tsha uri muvhili u nga khwaṱha nga uri muvhili u vha u so ngo ḓowela zwine zwa khou dzhenisiwa muvhili.

Dziṅwe dza dzi khaedu dzine vhaholefhali vha nga ṱangana nadzo musi vha tshi khou ṱoḓa u wana dzilafho, ndi u sa vha na masheleni o linganelaho uri vha kone u renga mishonga kana u wana madokotela aneo hanevho vhane vha nga vha thusa kha u fhodza honovho vhuholefhali vhane vha vha navho iṅwe ndi u sa wana madokotela a ne a kona u lafha honovho vhuholefhali vhane vha vha navho.

Nga kuvhonele kwanga khombo i ne yanga vha hone ndi a uri muthu a tshi litsha u shumisa vhuteamiṱa a nga ḓi wana o ḓi hwala arali o ḓi dzhenisa kha zwa vhudzekani.

Zwine nda nga ita u khwaṱhisa zwa uri nda si wane tshitshili tsha HIV na u vhifha muvhilini, ndi uri ndi nga khwaṱhisa zwa uri ndi khou dzhia mushonga wo no pfi PrEP u ne wa ḓo thivhela uri ndi wane tshitshili. Tshiṅwe hafhu ndi ḓo khwaṱhisa na zwa uri ndi dzhie mushonga kana family planning uri ndi si ḓi wane ndi khou vhifha muvhilini.

Vhunzhi ha mishumo i ne vhanna vha shuma khayo i ne ya vha i na khombo, vha ya vha vha na dzi medical aid i ne vha vha vho dzi nwalisa uri hezwinoni vha na malwadze a ne a ya konḓa vha ya kona u ya kha madokotela a maemo uri vha kone u wana thuso i ne vha khou i ṱhoga khavho.

Zwine nda nga vha tsivhudza uri vha kone u zwi ita uri vha si ḓi wane vha khou lwala vhulwadze ha swigiri, ndi u vha ṱuṱuwedza uri vha tea u ḽa zwavhuḓi zwi tshi swika kha kuḽele kwa zwiḽiwa zwine vha khou tea u zwi ḽa, vha tea u ḽa zwiḽiwa zwi re na pfushi. Tshiṅwe tshine tsha nga vha thusa ndi u sedza muvhili wavho uri u si khwaṱhese, vha tea u ḓidzhenisa kha zwithu zwa dzi nyonyoloso dza muvhili.

Kha vhupo vhune nda bva khaho thaidzo ndi ya uri musi muthu a na vhulwadze vho imaho nga uri, ha ṱoḓi u vhudza vha dzula tsini kana tshitshavha nga uri vha vha vha vha khou ofha zwine zwa nga itea khavho musi shango ḽi tshi khou zwi ḓivha zwa uri vha na mu vhulwadze ho imaho nga uri. Zwino thikhedzo a vha koni u i wana nga uri a vha nyagi u vhudza kana u kovhela tshitshavha zwine zwa khou itea khavho.